Hayi, hayi andivumelani, andivumelani nale nto. Andivumelani nale ngxelo ngoba kaloku abadlali bebhola ekhatywayo nabombhoxo basebenzisa amalungu abo omzimba wonke nomzimba ngaxeshanye kwaye bayazilolonga ngaphambi kwemidlalo ukwenzela bahlale besezingeni elilungele ukudlala le midlalo. Ixesha abalifaka ekudlaleni le midlalo, imbeko kwakunye nokuzimisela abayifakayo ayifani kunaba badlala le midlalo ye-elektroniki. Ngoba abadlala le midlalo ye-elektroniki baba nezinto abazicofayo ukwenzela uba bazawudlala le midlalo. Awona malungu awona malungu omzimba abawasebenzisayo ngoobhontsi ukwenzela udlala le midlalo ye-elektroniki, ngoko ke ayifani kwaye andivumelani nale ngxelo.

Ngokolwazi lwam, okokuqala abadlali be-elektroniki bahlala phantsi ixesha elide bangaphakami bazilolonge ukwenzela uba imizimba ihlale isesimeni esilungileyo. Kwaye xa bedlala le midlalo bayathanda uba bangaphakami bayotya, bahleli nje batya ukutya osekulungisiwe kwaze kwaxilongwa uba makuhlale kungaboli msinya. Ukutya okuxilongiweyo kudla ngokungabikho kutya okulungileyo apha emzimbeni. Baye ke ngoku babe nezigulo ezinjengeeswekile batyebe nangakumbi. Loo nto leyo iyinto engalunganga ngoba inqumla ubomi babo uba buphele msinya.

Ukubana ngaba bendingumdlali we-elektroniki umdlalo ebendinowudlala mna yho, ndicinga uba bendizawudlala umdlalo wetshesi ngoba kaloku umdlalo wetshesi uvavanya ingqondo kwaye uyayilola uba ihlale ihlakaniphile. Ndiyacinga uba eyona nto ibalulekileyo apha amalungelo omzimba womntu yingqondo ngoba yiyo le yenza umzimba wonke usebenze ezingeni elifanelekileyo kwaye itshesi imenza umntu akwazi ukucinga phambi kweenyawo, akwazi noba aqale azikisise ukucinga ngaxeshanye. Ibe yinto enqabileyo ke leyo eluntwini umntu akwazi ukucingela phambi kweenyawo aphinde acinge nezinto eziseza kwenzeka ngenxa yamanyathelo awathatha ngoku. Bendizawuba ngumdlali wetshesi ophume izandla kweze-elektroniki.

Ngokoluvo lwam andiqondi uba imidlalo ye-elektroniki bekufanele uba ithathwa njengemidlalo yokwenyani kuba phambi koba igunyazisiwe njengokuba ibe yimidlalo yenyani, ibikade isaziwa ukubana ngaba yimidlalo nje yochitha ixesha nokwenza abantu bakhe balibale ngezimo ezibuhlungu abadilishana nazo. Ibiyindlela yokuba abantu bakhe bazilibazise kancinci, bazonwabise okomzuzwana. Kunangoku iseyinto ekumila kunjalo ngoba abantu basahlala phantsi, umntu ahlale iveki yonke oko edlalana nemidlalo ye-elektroniki kungekho nto iyinkqubela ngaphambili ngaphandle nje koba alibale iingxaki zomzuzwana adilishana nazo. Ayinakuthathwa njengemidlalo yokwenyani ngoba ayiyo midlalo yokwenyani, yimidlalo ye-elektroniki njengoba nombhalo usitsho.

Ndingabaxelela ukubana ngaba umntu kuzawufuneka azibekele ixesha, azibekele nealamu efowunini ukwenzela uba iza mkhumbuza ukubana ngaba funeke eyiyekile le midlalo ngexesha elithile ukwenzela uba azawukwazi ulala avuke ngengomso aphangele uba aphangela okanye aye esikolweni. Ngokuba into xa uyenza ichaphazele nenkqubo yakho yemihla ngemihla isube seyinobungozi kakhulu, iza kuphulukanisa nezinto ezibalulekileyo ebomini. Ewe ke ngamanye amaxesha, siyafuna ulibala okomzuzwana kodwa mayingade ibe yinto ezawukwenza ungalali. Yeyona ngcebiso ndinoyinika umntu oqala udlala imidlalo yevidiyo.